Ee ndi vhona radiyo dzi tshi khou thusa vhukuma kha u anḓadza mafhungo tshitshavhani, vhathu vha wana mafhungo o fhambananaho ane a khou itea tsini na kule nga kha radiyo vho ḓi dzulela hayani.

Ndi takalela u vhona mutambo wa bola ya milenzhe, ngauri ndo aluwa ndi tshi ḓi tamba mutambo wa bola ya milenzhe ndi wone une nda u pfhesesa khwiṋe.

Ee ndo no ḓi ṅwalisa kha setheḽaithi ya DSTV, hu u itela u kona u vhona mitambo yo fhambana fhambanaho kha theḽevishini ndi.

Ee ndi vhugevhenga vhune ha itea kha vhupo vhune nda dzula khaho, hu itea ha sivhe na hune havha hu khou vhingiwa hone.

Ee ndovha ndi tshi ḓoya lunzhi u itela u research dzanga dzine ndi nga ita kha inthanethe, sa zwine na zwine nda ṱoḓa u guda nga khazwo nga kha inthanethe.

Ee ndi vha ndo tsireledzea sa ezwi musi huna setheḽaithi ndi tshi ṱwa ndo ḓi dzulela hayani, ndi saithi zwo ubva ndi tshi ya nnḓa tshifhinga tshinzhi ndi tshi fhedza ndi hanefho nḓuni hayani ndi khou ḓi vhonela zwiḽo na zwiḽa kha theḽevishini.

Ndi nga khwiṋisa mutengo, uye fhasi u itela u swikelwa nga nnyi na nnyi.

Ndi vhona radiyo iya ndeme sa izwi vhuponi ha mahayani inthanethe i songo to angalala nga nḓila yeneyo, zwino radiyo ia kona u thusa sa izwi radiyo isa ṱoḓi inthanethe uri i shume.

Ee ndo no tshishumisa tshenzhemo yanga yovha ya uri tshi a thusesa vhukuma, huṅwe na huṅwe hune na ya nia kona u swikelela inthanethe nga tshifhinga tshine navha ni khou ṱoḓa ngatsho.

Thengo ya data ndi khulwane nga maanḓa fhano Afrika Tshipembe, sa izwi rina vhaswa vhanzhi vhane avha shumi vha ya kundelwa u wana masheleni au renga data idzo, u itela futhi u wana mishumo vhunga mishumo ano maḓuvha i tshi vha i khou anḓadzwa kha dzi inthanethe zwi dovha hafhu zwavha vhukonḓi uri vha kone u swikelela inthanethe nga mulandu wau ḓura ha data.

Ndi tshaneḽe ya bola, ya zwipopi zwa vhana, ya zwiṱori zwa fhano hayani na yadzi press nga tshivenḓa na yadzi fiḽimu.

Ee u khwiṋisa luvhilo lwa vhukwamani ndi vhona zwi zwa ndeme, hu itela uri zwiṅwe na zwiṅwe zwine wa khou zwi ita kha inthanethe zwi ite ngau ṱavhanya nahone zwi siḽe tshifhinga tshinzhi, u kona uita zwine wa khou ita zwone nga tshifhinga nahone ngau ṱavhanya.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou ṱoḓa inthanethe ya nnyi na nnyi, Wi-Fi ya nnyi na nnyi nga murahu ha musi ndo fhelelwa nga data ndi hune nda vha hone. Nda ri ndi tshi vhudzisa nda vhudzwa upfhi I tshikoloni he havha hu kule na he ndavha ndi hone ndo fhedzisela ndi songo tsha wana thuso iyo.

Ndi vhona itshi khou thusa vhukuma sa izwi mafhungo ni tshi kona ua swikelela ni huṅwe na huṅwe hune navha hone, tenda navha na luṱingo nadzi data ni ḓo kona u vhona zwinzhi zwine khou itea nga kha inthanethe.

Athi tuvha vho muthu na mimuvi ndi takalela u ṱalela bola zwa mimuvi asi zwanga.

Ndi vhona u mushumo wavhuḓi hune dzi dj dza khou ita uitela u takadza vhaswa na vhathu na tshavha ngau angaredza nga zwine vha ṱanganyisa vha tshi itela vha thetshelesi.

Ndo fhedzisela u pfha nga ya pfhunzo musi hu tshi khou sumbedza upfhi pfhunzo ya maḓuvhano yo shanduka ho novha na zwithu zwi nonga vho AL, Ai zwine vhathu vhanzhi vha kho tea u guda nga hazwo ndi zwone zwine zwi khou u shumesa ano maḓuvha, ndi zwone zwine zwavha na mishumo minzhi ano maḓuvha.

Ee zwi kha ḓi shuma hu tovhani uri kushumele kwazwo kono ḓi fhungudzea sa hezwi ho novha na zwithu zwi nonga vho streaming.

Ee vusuludza khadi ngau badela ṅwedzi na ṅwedzi hu itela uri husi tsimisiwe isi valiwe satheḽaithi yanga.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri tshivenḓa natsho tshi dzhenisiwe kha dziṅwe dza dzinyambo dzine matambwa a tamba, hutshi khou ambiwa ngatsho u itela u angaredza vhathu vhoṱhe vha ḽifhasi vhane vha amba dzinyambo dzo fhambananaho, uri muṅwe na muṅwe a kone u pfha nau pfhesesa nga nḓila ine ndi tamba ha khou ambiwa ngayo, a kone u pfhesesa khwiṋe hutshi khou ambiwa nga luambo lwa ḓamuni.

Dzinyimbo dzi nonga rap ya tshivenḓa, gospel nadzi nyimbo dza mapiano, ndi vhona unga vhathu vha nga dzi takalela ngauri ndi dzone nyimbo dza musalauno dzine vhaswa na vhaaluwa vha a kona u thetshelesa vha ḓi mvumvusa ngadzo.

Ndi funa ua thetshelesa kha radiyo, a kha radiyo ndi one ane avha tshifhinga tshinzhi vha tshi a hasha avha o thoma a ṱoḓulusiwa uri ana vhungoho vhungafhani u swikela vha tshi kona ua anḓadza.

U ḓura ha data zwia kwama kushumisele kwanga kwa inthanethe saizwi inthanethe i tshi ṱoḓa data uri u kone ui shumisa, futhi hafhu ha dovha havha zwithu zwinzhi hafha kha founu yanga zwine hu sina data azwi koni u shuma sa izwi zwinzhi zwi tshi shuma nga inthanethe.